Ha re bapala dipapadi, re ba le hona hore re kwetlise mmele ya rona le mesifa e mmeleng ya rona. Hore e dule e kwetlile mme e sa mme e ntse e sebetsa ka botlalo. Mme sena se etsa le hore re seke ra ba le mafura a mangata mmeleng a tla qetella a sitisa pelo kapa yona phallo ya madi ho ya kelellong kapa ho ya dibakeng tse ding tsa mmele. Mme le ho nwa metsi ka nakong ya dipapadi, ho ka thusa mmele hore e be o hlophoileng le o phetseng hantle.

Mosebetsi wa sehlopha o be bonolo haeba le sebedisana mmoho mme le mamellana ka botlalo. Mme sena se tla etsa hore sehlopha se nke qeto ya hore e ba bahlodi. Mme haeba ha o ba jwalo, sena se tla thabisa sehlopha haholo mme se tla se fa morolo wa hore le nakong e tlang e be se hlolang. Mme se tswele pele se ntse se hlola ho ya nakong e tlang.

Sehlopha sa rona sa naha se lokela hore se ikwetlise haholo. Le hore se lokiswe ka mokgwa oo se bapalang ka ona. E le hore se ka ba tlhaselo, se kaba tlhaselo ho dipapadi kapa ho dihlopha tse ding tse hlodisanang le sona. Mme sena se tla etsa hore ba be le matla a ho hlola le hore se seke sa nyahamisa balatedi ba sona. Mme le bona e be bahlodi nakong e tlang.

Motjha ya sa nkeng karolo dipapading, o du o dula a nahanne ka dintho tse sa lokang. Empa ha e le motjha ya nkang karolo, o dula a nahanne ka dintho tse etsahalang dipapading le le metswalleng ya hae e dipapading. Mme sena se etsa hore kelello ya hae e be e tjhatsi le hore a nahane a nahanele le ka hosane hore na e tlaba motho ya jwang le hore na ho tla etsa diqeto tsa mofuta ofeng. Empa ha e le motho ya sa nkeng karolo, o tla qetella a sebedisa kelello ya hae hampe. Hoo a tla qetella a kene dinthong tsa lefatshe tse tla mo ntsha kotsi kapo hona ho utlwisa batho ba haufi le yena bohloko.

Sena re le naha se re thusa hore re be hodimo mmapeng. Ka lebaka la mehope ya lefatshe ya dipapadi tse fapa fapaneng. Mme ke a o kgothaletsa hobane sena se tla etsa hore naha ya rona e be hodimo dipapading tsa tsa naha ka bophara, tsa lefatshe ka bophara. Mme sena se tla thusa le batho ba bang hore ba be le menyetla ya hore ba hlahelle ka mahetla dipapading. Mme ho ba fe morolo wa hore ba kenelle dipapading e le hore le bona ba ka fihlella sehleng seo le bona ba fihlileng ho sona.

Dikolong, re na le mefuta e mengata ya dipapadi e kang bolo ya maoto, bolo ya matsoho ya e leng netball, le rugby, e be e ba golofo kapa yona cricket. Mme nna nkile ka nka karolo ho ho ho golofo le cricket. Mme sena se ile sa nthusa haholo ho hlabolla kelello le mmele nakong eo ke neng ke ntse ke nkile karolo di dipapading tse kang tseo.

Batswadi ba lokela hore ba rute bana ba bona hore ha ba lokela ho qeta nako e ngata ba sebedisa di-phone. Mme sena se ka ba ka se etsa ka hore ba ba ba amohe di-cell phone. Haholoholo ba seng ba se ba sa ba seng ba sa le banyane haholo dilemong. Mme sena se tla etsa hore ba tsamaye ba ye kantle ba ilo bapala le dithaka tsa bona kapa ona metswalle ya bona. Mme ba kgone hore ba hodisana kelellong le hore ba matlafatsane ka ho hodisana ka ka mokgwa hore ba bapale ba ithute dintho tseo ba tlamehileng hore ba di tsebe ba di tsebe ka bo bona.